Go fetoga-fetoga ga madi go akaretsa le go thula ka tshoganyetso, go ka baka dikotsi dile mmalwa mo dikgwebong. Go fetoga-fetoga go no, go ka ama ditshenyegelo tsa go reka dithoto go tswa kwa ntle le go di romela kwa ntle. Go dira dipoelo le go gaisana ga lefatshe lotlhe. Go babeeletsi, di ka ama dipoelo tsa dipeeletso, le go oketsa go raarana ga go laola dipeeletso tsa kwa ntle. Go phutlhama ga madi le gone, go ka kgoreletsa go tlhomama ga ikonomi, ga dira gore ditlhwatlhwa tsa dilo di nne kwa godimo kgotsa di tlhatlhoge go nne le mathata a go duela dikoloto le go tswa ga madi.

Dibanka di ka rotloetsa bareki go dirisa ditirelo tsa banka ya mogala ka go tokafatsa maitemogelo a bareki, go neelana ka bonolo le phitlhelelo le go bontsha melemo ya kananelo eno. Dibanka di ka rarabolola di kgoreletsi tse di jaaka go sa tshepane, diphatlha tsa thekenoloji le matshwenyego a tshedimosetso ka go gatelela go dira dilo mo pepeneneng, thuto le dikgato tse di nonofileng tsa go sireletsa internet-e, gape ba tshwanetse go tlamela ka ditshedimosetso e e tlhamaletseng ka go boloka tshedimosetso ya sephiri le go netefatsa gore ditsamaiso tsa bone di sireletsegile.

Ditlhwatlhwa tsa kanayo di boleng jwa madi a naga nngwe, fa a bapisiwa le a naga e nngwe. Mme di nna di fetoga fetoga go ikaegileng ka gore mmaraka o dira jang. Di ama mongwe le mongwe, ka go tlhotlheletsa ditshenyegelo tsa dithomeleetong. Tlhwatlhwa ya diromelantlwana le maatla ka kakaretso a ikonomi. Mme kwa bofelong, di ama sengwe le sengwe go tswa mo tlhwatlhweng ya dithoto go ya kwa ditšhonong tsa dipeeletso.

Dibakelo tsa letlole la insurance-e ya batlhokatiro, e leng UIF di balelwa jaaka peresente ya tuelo ya modiri. Di kgaogantse ka go lekana magareng ga mothapi le modiri. Bobedi, modiri le mothapi, mongwe le mongwe o ntsha peresente e le nngwe ya tuelo ya kgwedi le kgwedi ya modiri, e leng palogotlhe ya peresente tse di pedi, ya modiri mongwe le mongwe.

Go dirisiwa thata ga madi a mogala le dithelo tsa eleketeroniki, go ka tswa go dirile gore batho ba dirise madi a mantsi, ka go itse le go sa lemoge. Ka go dira gore go dirisa madi go nne motlhofo le go nna matlhofo, le fa go ntse jalo. Dithelo tsa digital-e gape di naya didiriswa tsa taolo e e botoka ya madi. Phitlhelelo ya ditirelo tsa matlole le go tsaya karolo ka kakaretso mo matloleng go botlhokwa thata mo kgolong ya ikonomi.